Into yasendlini enenani elizwelayo kimina nomndeni wakithi, iqiniso elisekelwe eBhayibhelini nakuba kungasiyo into ephathekayo noma ebonakala ngokoqobo kodwa-ke ulwazi olwelwadlulisela isizukulwane ngesizukulwane. Le nto eyigugu, cishe yatholwa umkhulu nogogo futhi ngemva kokuthi baye bafundela iBhayibhili futhi baqonda amaqiniso ayisisekelo asekelwe eBhayibhelini bayindlulisela ey'nganeni zabo. Kwathi-ke lapho isuka ey'nganeni zabo okuwumama, yandluliselwa kithina-ke njengabazukulu futhi-ke nathi leyo nto leyo njengoba kuyinto ebalulekile noma kuwulwazi olubaluleke nakakhulu, kuyinto esiyoqhubeka siyindlulisele ezizukulwaneni ezizayo.

Lapho ngiqhathanisa izindlela zokufundisa ulimi emiphakathini ehlukahlukene enamasiko amaningi, izindlela ezifinyeleleka kakhulu zivame ukuba yilezi ezihlanganisa okuqukethwe okuhambisana namasiko, ezisebenzisa izindlela zokufunda ezihlukahlukene, okubukwayo, okuzwayo, okuthinta inhliziyo, nokubeka phambili i-ejensi yabafundi. Okuvumela abantu ngabanye ukuthi baxhumanisane ulwazi lwabo siqu nenqubo yokufunda, izindlela ezinjengokufundisa ulimi olulusebenzisayo, ukufunda okusekelwe emsebenzini kanye neziyalezo ezisekelwe kokuqukethwe zingasebenza kakhulu, okuyilapho izindlela ezivamile ezigxile ohlelweni lolimi zingase zibhekane nezinselele zokufinyeleleka ezimweni ezihlukene.

Impela bekuyinkinga elala idliwe emphakathini ngesikhathi kwabiwa umhlaba phakathi kwale mindeni emibili, umndeni wakaZikhali nomndeni kaNgqulunga. Lena mindeni yayixabana usuku nosuku ixabanela ukwabiwa komhlaba. Lokho-ke kwaholela ekutheni lena mindeni ibambane ngey'hluthu futhi usuku nosuku yayihloma ukuze ihlasele koda-ke njengoba bekuyinkinga esongela ukuthula komphakathi, umphakathi wabona isu lokuthi abantu abadala bahlale phansi futhi kubizwe inkosi yendawo ukuze kutholakale isixazululo salena nkinga. Lapho-ke kuxoxwa, lena mindeni yakwazi ukubambana izandla futhi-ke yakwazi ukuthi ixazulule lena nkinga, futhi kwaba nokuthula emphakathini. Yalungiswa kanjalo-ke indaba yokwabelana kwemihlaba phakathi kwale mindeni emibili, futhi-ke kwaba nokuthula emphakathini wangakithi.

Abesifazane baye badlala indima ebaluleke kakhulu ezinhlakeni zobuholi bendabuko, futhi-ke ukuba kwabo nesandla kuye kwasisiza ekuthuthukisweni nasekukhuleni kwemiphakathi. Ngokwesibonelo, baye basiza ekukwandiseni ukukhiqiza, ukuthuthukisa ukusebenzisana, ukukhuthaza ukuzibophezela kwenhlangano nokwenza ngcono okungakhethi kanti baye basiza ukuthi abanye besifazane bathuthuke futhi bangabhekwa njengabantu abahlala ezindlini futhi benze imisebenzi yasekhaya kuphela, koda bakwazi ukuthi benze neminye imisebenzi yokuthi bathuthukise imiphakathi yangakubo. Abanye-ke balabo besifazane kuhlanganisa uSophia De Bruyn, u-Albertina Sisulu, umama Winnie Madikizela-Mandela, uHelen Joseph, kuhlanganisa noLilian Ngoyi nabanye futhi abaningi abaye badlala indima enkulu ey'nhlakeni zobuholi bendabuko.

Njengoba amasiko ahluka elinye kwelinye, ngokwazi kwami lapho kufike abakhongi kubo kwentombazana ezolotsholelwa bafike bame esangweni, bathakazele futhi-ke bashweleze ukuba bavulelwe ukuba bangene ngaphakathi. Kuthi-ke lapho sebangenile, bahlale phansi, koda-ke kubo kwentombazana bayathula. Bese-ke kuba nento ekuthiwa yimvulamlomo, okwenzela ukuthi bazokwazi ukuthi baxoxisane, ngakho-ke kuba yimadlana ethile. Uma kibo kwentombazana beyamukela, bayaqala-ke bavula imilomo bese bayakhuluma. Kube-ke sekuxoxiswana ngenani elamukelekayo lokuthi-ke intombazana izothathwa. Kuthi ngemva sokuba sekuvumelwene ngalokho bese iyabizwa-ke intombazana ukuze abakibo noma abakhongi bazokwazi ukuthi baqiniseke ngempela ukuthi uyena umuntu abaze ngaye lo.

Cishe izinzuzo zokuhlala nomuntu ongashadile naye zimbalwa lapho ziqhathaniswa nezinselele. Izinzuzo kungaba ukuthi unomuntu ongaxoxisana naye usuku nosuku, umuntu ongakwazi ukuthi akusukele ey'ngxenyeni ey'thile zokuphila kwakho kanti-ke umuntu ongakwazi ukuthi akusize lapho ubhekane ney'nkinga ey'hlukahlukene. Kodwa-ke, iy'nselele zithe ukwanda kakhulu ngoba okokuqala lapho nibhekana ney'nkinga ningabantu abangashadile, futhi-ke angeke kuze kube lula ukuthi omunye kini acele abazali ukuthi nizoxoxisana ngalezi y'nkinga ngenxa yokuthi anishadile. Kanti okwesibili, ngokweBhayibhili, ukuhlala nomuntu ungashadile naye kubukwa njengento embi kakhulu futhi nesono. Ngako-ke, iy'nselele ziyazendlula izinzuzo zokuhlala nomuntu ongashadile naye.